Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ntsha bodutu. Ka gonne ga o tshameke o le one, go na le batho ba e leng gore o kgona go buisana le bone, gore go bonagale gore ke mang yo botoka magareng ga lona. Go ntsha bodutu ka nako tsotlhe.

Ee, ke nagana gore motshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka nama. Ka gonne nako kgolo le e nnyane ga re sa kopana le ditšhomi tsa rona, kao fela ga rona setse re dula re le mo difounung re tshameka metshameko ya mo di founung.

Metshameko e o ka e tshamekang e kgatlhisang ke korojwa, tennis-e, bolopo, baseball-o, go tsaya fologa, bokete, chess-e, moponoi le sererebele. Kao fela metshameko e na e monate ka gonne o kgona go gaisana le ditsala tsa gago.

Metshameko e tshamekiwang go dirisa di ileketeroniki, bontsi ba metshameko eo ke metshameko e tlhokang data. Emeng ya yone e tlhoka o e tshameka ka madi, ga e tshwane le metshameko e o e tshamekang ka nama.

Motshameko o ke o ratang wa se ileketeroniki ke ludo, ke o rata ka gore e kgona go ne kopanya le batho ba bangwe, ke kgone go gaisana le bone ba tswang kwa mafatsheng a kwa ntle. Ke rata le gore ga e ntshenyetse ka nako, ke kgona go etsa nthweo e nngwe le nngwe mo founung yaka. Ke be ke kgone le go berekisa inthanete, ntse ke tlotla le ditsala tsa me tse dingwe.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka data. Metshameko e mo inthaneteng e tummeng ke chess-e le ludo.

Motshameko o o ka amang ke o tshameka ke sa kgaotse, ke gore ke tlo phela ke le mo founung ke sa lebelele go etsa dilo tse dingwe. And then motshameko wa mmamoratwa wa ka ke ludo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne emeng ya metshameko, ke metshameko e leng gore e go kopanya le batho. O dlala le batho ba bangwe, gape emeng ya metshameko o kgona go etsa madi ka o na. Motshameko o tlhoka gore o bane le founu data le network e sebetsang.

Batho ba bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gobane ka nako eo signal e e botoka. Le gonne batho ba ba ngata ba mo di founung tsa bone ka nako tseo, and o kgona go kgetha gore o batla go tshameka le batho ba feng. Goreng e mongwe a kgone go reka data e tlhwatlhwa, ke gore motho a itse gore network ya gage e na le di-offer tse di emeng yang ga e tla mo data-eng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne, emeng ya metshameko ena o kgona go etsa madi ka yona. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng, ka di nakong tsa bogologolo, ka gonne ka dinako tseo ne go sa berekisiwe di-phone-u. And-e nako ha ntse eya eya le dijara tse di ya di thekenoloji ya improve-a.

dikotsi tsa motshameko ya mo inthaneteng ke gore, o kgona go ithola o tshameka le motho yo o sa moitseng, o e leng gore o kotsi for wena. Gore o netefatse gore o bolokegile o seke wa letlelela gore o dumele go tshameka le mang le mang, yo o kopanang le ena mo inthaneteng.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne, poleke ya kwa magaeng ga e bonolo mo a gotla mo signal-eng. Batho ba kwa magaeng gagolo ga ba berekise difounu tsena tsa ileketeroniki. Tse di ba dumelelang gore ba berekise inthanete le data, metshameko e e leng gore e bonolo go e fitlhelela mo inthaneteng ke metshameko e tshwanakanang, le bo candy crush e le bo snake and ladder.

Motshameko o nka o bopang mo inthaneteng, ke motshameko wa gore ga o tshameka le motho o ikutlwe okare wena le ene le mo polekeng e one. E Ebile la bonana go tshwanakana le motshameko o tshwanakanang le kgwele ya dinao. Selo se se ka fetogang ka metshameko ya mo inthaneteng, ke go netefatsa gore motho o tshamekang le ena ke motho o lokileng, o e leng gore ga ana bokotsi mo wena.